Munhu loko a tlanga ncuva u fanele a tiva ku sula i fane a tiva leswaku loko u wina hi loko swi te yini na kona loko u wina u fane u sula xo karhi.

Swirho swa muganga va fanele ku support-a vantshwa hi ku va nyika mitirho kumbe ku va seketela eka swa timali loko va lava ku pfuneka kumbe ku yisa tidyondzo ta vona emahlweni.

Mina ndzi nga va byela leswaku tlangelo ra vona ra hi tsakisa naswona swa hi nyungubyisa loko va famba matiko ya Afrika va hi va hi rhipurizenta hi ta va seketela ku ya mahlweni na vona a vatlangi va wina leswaku hi tshama hi tsakile.

Mina ndzi tsakela ntlangu wa bolo hikuva hi wona ndzi twisisaka wona ndzi tlhela ndzi kota ku wu tlanga.

Ndzi nga tirhisa ntlangu wa bolo leswaku vatlangi va aka vuxaka na vanghana lebyinene naswona va nga tirhisi marito yo vavisana naswona va nga tirhisi switirhisiwa leswi nga ta va vavisa va tlanga bolo va tsakile siku na siku.

Mina ndzi nga va tsundzuxa leswaku mitlangu a hi ku ti hungasa ntsena kambe swa pfuna eka rihanyo ra miri na miehleketo hikuva loko u kha u tlanga mitlangu leyi miri wa wena wu va wu kha wu va wu kha wu jima naswona wu va kahle.

Ndzi nga n'wi byela leswaku munghana zama zama ntlangu wa bolo leswaku hlangana na vanhu hi aka vuxaka hi aka vuchomi.

Ndzi tsakile swinene hikuva springboks va hlurile khapu ya misava tiko ra hina va ri veka emaninginingini ku hava swo tlula leswi hi swona hi lavaka swona eka rixaka ra hina leswaku va hi veka maninginingini hi fana na vanhu va tiko man'wana.

Xo sungula i ntlangu wa bolo ya milenge xa vumbirhi i ntlangu wa bolo ya mavoko ya netball wa vunharhu ntlangu ku nga va ntlangu wa rugby.

Ndzi nga byela vatlangi leswaku ku va mihluriwile swi nga herisi ku titshemba ka n'wina xipano xi nge wini mikarhi hinkwayo kambe lexi lavekaka i ku ka mi nga heli matimba mi ya mahlweni mi ya mahlweni ku titshemba ka n'wina ku va kona leswaku mi ta hlula eka rin'wani ra masiku lama landzelaka.

Mina ndzi tsakela ndzi tsakela ntlangu wa bolo lexi endlaka ndzi tsakela ntlangu wa bolo hikuva bolo ya milenge ndza yi kota ku yi tlanga naswona ndzi kule ndzi kha ndzi yi tlanga bolo ya milenge exitarateni na vanghana va mina.

Ntirho wa le tlhelo wa pfuna swinene leswaku u nga tshembeli eka xilo xin'we naswona loko u tshuka u tsandzeka ka swin'wana u ta pfuneka.

Ndzi ta kombisa hi ntlangu wa bolo ntlangu wa bolo wu dyondzisa vutshila bya nkoka byo tirha hi ntlawa kumbe ku tirhisana swin'we vatlangi va bolo loko va nghena erivaleni va va va ri khumen'we kambe va tlanga swin'we leswaku va hlula lavan'wana va tlangaka na vona.

Mina a ndzi ta ku vanhu a va ti va mbale mpahla ya swipano leswi va swi rhandzaka or ya mitlangu leyi va yi rhandzaka leswaku vanhu va ta kota ku tsaka.

World cup laha South Africa hi twenty ten a ku tele swinene a ku pfumaleka na vuphelo bya marha vanhu va matikomambe a va ri kwala ku ta vona swipano leswi va swi rhandzaka ha loko u ya hala a wu ta twa tivhuvhuzela loko u ya hala i swi khipha swa xitshopani fifa world cup twenty ten a yi tsakisa.

Mina ndzi nga va byela leswaku tlangelo ra vona ra tsakisa swinene kambe a va yi mahlweni va ti karhata leswaku va ta vuya na mbuyelo lowu tsakisaka rixaka.

Ku tlanga ntsena swi nga va pfuna hikuva loko va kha va tlanga hi mitlawa va kota ku burisana va kota ku vulavula leswi va swi lavaka so loko va tlanga hi mitlawa swi kota ku ri va aka vuxaka kumbe vunghana hi ku hatlisa.

A ni ri na malembe ya mune hi vukhale loko ndzi sungula ku tsakela ntlangu wa bolo a hi tlanga exitarateni na vanghana va mina ndza wu kota ku wu tlanga swinene ende ndza wu rhandza.

A ndzi se tshama ndzi yi vona hakanyingi kambe loko yo va kona swi nga pfuna swinene hikuva vanhu vo tala va na nyiko va nga tekeriwa enhlokweni leswaku va yisa milorho ya vona ya swa mitlangu emahlweni.

Ndzi titwa ndzi tsakile swinene swa kala ku va xipano xa rixaka xi endla matimu lawa hi leswi hi langutelaka swona na le ka mitlangu leyin'wani ku nga ri ya hina ntsena leswaku swipano swa hina swa rixaka swi teka tikhapu ta misava hi ku landzelelana or mikarhi hinkwayo.

Mina ntsheketo lowu ndzi nga va byelaka wona i wa N'wampfundla na N'wanghala loko va huhwa va tlanga ku swekana hikuva ntsheketo lowu hi wona ndzi nga sungula ku tiva ntsheketo hi wona na kona a ndzi hlayeriwe hi mudyondzisi wa mina exikolweni.

Nkoka wa mphikizano wa swa mitlangu eswikolweni wu pfuna leswaku vana va kota ku vona vuswikoti bya vona.

Swi endla leswaku vanhu va kota ku hlayisa mindhavuko ya vona vanhu van'wani va humesa vuswikoti bya vuyimbeleri ku cina naswona ndhavuko wu tshama wu ri kona.

Swihangalasamahungu leswi nga kahle i radio kumbe xiyanimoya xiyanimoya xi kahle swinene.

Mina ndzi nga ya ndzi ya pfulela kheyisi emaphoriseni ndzi kombisa leswaku mina a ndzi tivi nandzu.

Ti-influencer ti tirhisana hi ndlela leyi ti-brand ti nyika ti-influencer mabindzu ya vona leswaku va va navetisela hikokwalaho hina valendzeleri hi nga ta va na na ku navela.

Hundzisa leswaku ku ya mahlweni na yena a nga hlula a fana na lava va hluleke hi nkarhi wolowo yi endla leswaku munhu a va na matimba no tirha hi ntlhontlho.

Mabindzu ya kula swinene van'wamabindzu va kuma nkateko wo va va kula no endla mali yo tala hikuva matiko mambe ma endzela tiko ra hina ku ta vona mitlangu.

Nkoka wo va xikolo xi endla timhaka ta mitlangu i ku va va endlela leswaku vana va humelerisa tinyiko ta vona ehandle nakona va ti yisa emahlweni.

Va endlela leswaku vana va humesela tinyiko ta vona ehandle hikuva va phikizana vumundzuku bya vana a va swi tivi leswaku byi yime kwini.

Madoroba ma hina ma kurile swinene ikhonomi ya hina a yi kurile swinene swi tise ku cinca swinene eka mahanyelo ya masiku hinkwawo.

Hi ku va a navetisa Suzan u fanele ku navetisa mabindzu ya yena eka swiyenge swa mahungu ku fana na Facebook TikTok na swin'wana swo tala a navetisa mabindzu ya yena hi nkarhi na nkarhi.

Ndzi n'wi byela leswaku a jima a endla vutiolori hi nkarhi na nkarhi.

Yi endla leswaku vana va tshama va tsakile naswona yi endla leswaku vana va aka vuxaka ni vana van'wana.

Ku laveka mapatu lawa ya nga kahle leswaku swilo leswi swi ta famba hi ku olova.

Mitlangu ya va pfuna hikuva va va va ri karhi va phikizana ni vana van'wana ni vantshwa van'wana naswona loko va kha va wina swa va pfuna va va na ntlhontlho yo karhi.

Mintlhontlho yi kona hikuva vanhu vo tala va va va karhi va endla leswi vona va kotaka swona.

Ndzi vona ku ri miehleketo leyinene hikuva vanhu lava tsakelaka swifaniso va tele naswona va ta ndzi seketela.

wa vantshwa hi ku tirhisa mitlangu wu na nkoka hikuva va endlela leswaku vantshwa va khomana va aka vuxaka lebyinene ni van'wana naswona wu endla leswaku va tshama va tsakile emiehleketweni.

Vuvekisi bya mfumu byi endla leswaku ntlangu ya swa matiko ya misava yi humelela hikuva va endla swilo swo saseka swinene naswona va pfuneta hi swa timali.

Va nhluvukiso wa vantshwa hikuva swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi kula naswona vantshwa va hina va ta kuma xan'wanchumu loko va kha va hlula mitlangu leyi.

Wu nga pfuna leswaku u ti endlela vunghana lebyi tiyeke hikuva u hlangana ni vanhu lava vo hambanahambana lava mi nga akaka vuxaka bya kahle.

Van'wani va na tingana van'wani va kuma vanhu lava va nga ni mona hikuva va fika va nga va hlamuli kahle loko va ri karhi va tlanga.

Mina nawu lowu ni wu tivaka wo tlanga bolo hi mavoko hileswaku wa vava swinene mi fane mi tlanga hi mavoko naswona a hi nkarhi hinkwawo ku tirhaka nenge.

pfuna hi ndlela leyi hikuva loko ndzi ri karhi ndzi ti hungasa ni van'wani vanhu ndzi rivala maxangu ndzi rivala switirese na swin'wana swo tala swi endla leswaku miehleketo yi tshama yi ri kahle.

Nkarhi wo tsakisa lowu ndzi nga endla ku ti hungasa ni vanghana va mina a ku ri lembe leri hundzeke hi N'wendzamhala, a hi ti humesile hi ya eGold Reef City kwala Soweto, a ku tsakisa swinene hi fika hi tlanga ni vanghana hi dya leswi hi swi rhandzaka hi vuye hi xurhile swinene.

Mina ndzi vona wu enerile hikuva hi kotile ku tlanga nkarhi wo leha swinene hi ri karhi hi tidyela mabulo ma ku hambanahambana.

Swa vuyerisa swinene hikuva munhu u kota no rivala maxangu a suka na switirese swi endla leswaku miehleketo ya wena yi tshama yi tsakile.

I ku va munhu a ti endlela vanghana kumbe ku ti akela vuxaka na ku kuma dyondzo eka vanghana va wena lava u va ka u ri karhi u ti tsakisa na vona.

Caster Semenya u sungurile a ha ri ntsanana swinene kutani a swi vona leswaku u na nyiko ya ku tsutsuma a ri karhi a tinghenelerisa eka swa mitlangu ya yena ya ku tsutsuma leyi a yi rhandzaka hikuva a ri na nyiko ya swona.

Mateki ma boha hikuva ma endla leswaku munhu a tsutsuma kahle ma endla leswaku munhu a nga tikiwi emilengeni u tsutsuma hi ku olova.

leswaku ndzi dyondza leswaku hakanene ku hanya na vanhu van'wana swi kahle naswona u kula kahle u karhi u rhandza vanhu u kula kahle u karhi u nga tinyumi u nga ri na tingana, u kha u swi tiva leswaku vanhu va fanele ku hlayisana.

Swipotso va nghenelela emugangeni wa ka hina va nyikela hi swilaveko swa swipotso van'wana va nyikela hi hi tibolo to tlanga hi tona, van'wana va nyikela hi swiambalo leswi tirhisiwaka hi vatlangi lava tlangaka migingiriko leyi.

Mina lexi ndzi nga dyondza xona ngopfungopfu hileswaku munhu u fanele a rhandza munhu un'wana na un'wana a dyondza eka vanhu van'wana a ti akela vanghana hi yexe.

Nkoka wa vutiolori hileswaku miri wa wena wu tshama wu hlayisekile munhu u fanerile leswaku a ti olola leswaku miri wa yena na masocha swi tiya.

A ku ta va leswaku munhu un'wana na un'wana u fanele ku rhandza munhu un'wana nakona u fanele a dyondza eka vanhu van'wana.

N'wananga a wu fanelanga ku tshama minkarhi hinkwaro u karhi u tlanga mitlangu eka riqingho ra wena kumbe eka khompyuta ya wena hikuva swi ta ku vabyisa miehleketo, u fanele ku ti humela nyana ehandle u rhamba vanghana va wena mi tlanga ni mitlango mi tiolola mimiri leswaku yi tshama ni masocha ma tiyile.